Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki go ka nna jang motshameko le go itlosabodutu ka nako e le nngwe, go ka nna jang, go monate ka gore o tshameka sepotse or-e motshameko o o ratang, gongwe e ka nna le tšhomi or-e ngwana wa gago mongwe, le tshameka le ntshana bodutu, le tshameka motshameko o o kana motshameko wa kgwele ya dinao, le o .

Ga ke nagane gore go nna teng ga metshameko mo megaleng, go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko ka gore o fitlhela e le gore ga e le teng mo megaleng o simolola pele o e rata, and then jaanong o bo o ka simololwa go e isa kwa papading e e tshwanang le go ya ka namana.

Fa o batla motshameko o mošwa o ka o tshamekang, mme motshameko wa teng o kgatlhisa mme o na le kgaisano tse di tseneletseng, ke motshameko o o tshwanang le Dream League. Se o tshwanetseng fela o se dire ke gore o shebe dijara, gore ke ya jara e fe and-e wena o kgatlhegela wa jara e fe.

Ga ke bone di ileketeroniki di ama metshameko ya segompieno or-e tsone di diriswa tseno tsa ileketeroniki tsa metshameko, ga ke bone di ama metshameko e e tumileng ya gompieno or-e ka mokgwa o e tshamekiwang ka gone.

Metshameko eo ya seileketeroniki go ya mogala o maatlajana, e monate ka gore o ntsha bodutu and-e o taolosa le kitso ya gago, fa e tliwa mo metshamekong ya segompieno, o kgona go itse gore ga go diragala phoso mo motshamekong o itse le gore klaar-e ga o shebeletse mo sealemoyeng or-e mo thelebišeneng, o itse gore diphoso tse di tshwanang le tse di iregang ke tse di bidiwang eng, e menate tota metshameko e ya seileketeroniki.

Fa o batla go tshameka metshameko wa mo inthanete, go tlhokega fela gore o bo o na le data gore o kgone go tshameka ka tlhamalalo go tswa mo inthanete, le metshameko e timilweng go tshwana le ka FIFA le kgwele ya dinao.

Metshameko ya mo inthanete e ka go ama jang fa o tshameka o sa e kgaotse, e ka go ama ka gore o feleletsa nako ya gago e ntsi, o e baile fela mo motshamekong o o, o sa shebe dilo tse dingwe pele tse di botlhokwa. Nna motshameko wa ka wa mmamoratwa ke FIFA.

Metshameko ya mo inthanet e tlhoka data, ka gore ke metshameko e leng gore e tshameka ka tlhamalalo, mme fa o batla go tshameka metshameko ya mefuta o, o tlhoka data.

Ke mabaka a tshwana le a dirang gore batho ba bantsi ba tshameke metshameko ya mo inthaneteng bosigo, ke mabake a tshwana le gore go na le data e leng gore ke ya bosigo, e leng gore gongwe o batla go somarela data ya gago ya motshegare jaanong o tshameka ka ya gago ya bosigo ka gore yone ga ena mosola o kalo-kalo. Mme fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo a ka dira jang gore a kgone gore motshameko o, o tshwanetse o reke data ya tlhwatlhwa e ko godimo, gore o kgone go tshameka metshameko ya mo inthanete.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka tsela e ntseng jaana, ka gore e re ntsha bodutu and-e e dira gore re tlwaele dilo tse dingwe tse dintle, mme ke lebaka la gore metshameko e ya metshameko ya mo inthaneteng pele ne e seo bogologolo ka gore thekenoloji e ne seo bogologolo, megala ya matheka e leng gore e bitswa di-smartphone, di ne di seo bogologolo.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthanete, ka tsa gore o feleletse o tshameka le motho o sa mo o itseng ka tlhamalalo, mme o tshwan'tse o netefatse gore motho o gang ka ka a go scam-a.

Kgang kgolo ya gore batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, ke ka gore ba kgakala le dilo tse re ka di bitsang bo ditower and-e go tshameka motshameko wa mo inthaneteng o batla neteweke ya gago e be e le e siameng tota.